Leli siko lisho okukhulu, okokuqala luwuphawu lwesikhathi esisha empilweni. Akuwona nje umcimbi wosuku olulodwa, kodwa uhambo oluzoguqula indlela aphila ngayo. Lisho ukuthi usuke ebuntwaneni bakhe obunganaki izinto, ungena esigabeni lapho ezoba nomthwalo wemfanelo aziqonde futhi azibheke. Okwesibili, lisho ukuthi uba yingxenye ebalulekile yomlando nomlando womndeni, kanye nomphakathi. Uxhumana nezizukulwane ezedlule ezandlule kuleli siko, futhi lokhu kumenza azizwe exhumeke kakhulu ezimpandeni zakhe.

Kubaluleke kakhulu ukudansa nokunyakaza emikhosini yasezinkonzweni zesimo ezithize kwaZulu, ngezizathu eziningi ngokuxhumana nomoya nezinyanya. Ukudansa akulona nje ukuzijabulisa koda kuyindlela yokuxhumana nezwe likamoya. Ukubonakalisa imizwa nemiyalezo. Umdanso usetshenziswa ukubonakalisa imizwa ehlukahlukene efana nenjabulo, usizi, ukwesaba noma ukubonga. Ukuqinisa ubumbano nomphakathi, mikhosi nemidanso yenza abantu bahlangane baqinise ubudlelwane phakathi kwabo. Ukugcina amasiko namagugu, ukudansa kuyingxenye ebalulekile yamasiko namagugu akwaZulu. Ukugubha izimpumelelo nezikhathi ezibalulekile, imidanso isetshenziswa ukugubha izikhathi ezibalulekile empilweni yabantu njengokuzalwa, umshado, ukuvuna kwezitshalo noma ukunqoba empini.

Imibuzo engingayibuza ukuthi, ucabanga ukuthi yiziphi izinguquko ezinkulu ezizokwenzeka empilweni yakhe uma esewuthombile? Ingabe kukhona yini afuna ukuyazi ngalokhu engingakusiza ngakho? Ngingamunikeza kanjani usizo? Ngingamulalela, ukwabelana nesipiliyoni, ukunikeza iseluleko esihle nokugqugquzela. Ngizomukhumbuza ukuthi lolu hambo luyisipho esihle kakhulu, futhi ngizogqugquzela ukuba azamukele izinguquko ngenhliziyo evulekile.

Isangoma sisebenza njengebhuloho eliphakathi komhlaba wabaphilayo nomhlaba wemimoya. Lokhu kubonisa ukuthi amaZulu akholelwa ekutheni amadlozi awahambanga ngokuphelele, kodwa ahlala enethonya ezimpilweni zabaphilayo. Isangoma siyakwazi ukuxhumana namadlozi, sithola imiyalezo, izexwayiso, kanye nezikhombisi. Ngale ndlela, abantu abakwazi ukuqonda izimbangela zezinkinga zabo eziqhamuka emadlozini noma ngenxa yokunganakwa kwawo, futhi bathole izixazululo.

Ingoma evame kakhulu ukuzwakala emishadweni yesintu ikakhulukazi kumaZulu, ileyo ehlabelela ngokuthi, umakoti ngokwethu noma izingoma ezifanayo ezikhuluma ngohambo lokushada. Le ngoma ayimane nje ihlabelelwe, kodwa iyisakhiwo esibalulekile somcimbi, inezincazelo ezijulile. Lapho umakoti eveza uthando lwakhe for umyeni wakhe.

Okokuqala ngingazama ukuqonda ukuthi ukugxeka kuvelaphi. Ingabe kusekelwe ekungazini, ekungaqondini kahle noma ekuhlangenwe nakho okuthile? Ukwazi lokhu kuzokusiza ukuthi ngiphendule ngempumelelo. Ngingachaza ngokucacile ngobuntu. Abantu abaningi kungenzeka abayazi kahle incazelo yangempela ye-Ubuntu. Ngingachaza Ubuntu, imayelana nobuntu, ukuhlangana, nobukhona bomuntu obuxhobene nabanye. Ihlanganisa umqondo othi, umuntu ngumuntu ngabantu, a person is a person through other person. Ikhuthaza ubumbano, uzwela, inhlonipho, nokubambisana.